Umuntu azi izinga lenzalo liyaqukuquka ngoba izinga lenzalo yiloyo ukuthi ngawo imoto phezulu noma .

Enye futhi eyikhadi lesikweleti ukuthi kule lizwe esikulo asivamisile futhi imisebenzi iphinda iye, iye imali elingene umndeni wonke noma zenyanga. Khepha ngalokho ngoba ukhokha kancane phela khepha ukhona ukufinyelela kule zinto zakho uzobe uzidinga ngaleso .

Se-UIF uma isikhathi sesincunyiwe ukuthi emahhovisi we-UIF kumele ikhontilakhi futhi ubakhombise umsebenzi uphelile ngapha usesikhathini sokuthi uzama umsebenzi kanjalo, uzabakhombisa le ubabonise futhi ID yakho futhi phezu ubanike ne-employee .

Uhlelo lokulinda mele oshonile kwenzeke nokuthi lowo muntu loyo kohlelo nokuthi bayifake uzolinda esiphi isikhathi ukuphuma nokuthi uhlele ngendlela .

Izinzuzo zenkampani ebhekene nami nomndeni wami ukuthi ngiyazi ukuthi umthelela wakhona ukuthi muhle kakhulu, ngoba ngiyazi ukuthi umndeni wami uvikelekile wonke ngisho ukusuka kwingane, ukuze kuye ebazalini bami. Futhi nomuntu engizwana naye kanjalo ngiyazi ukuthi sivikelekile akunakuthi singakhathazeka uma okubi kungayenzeka phakathi kwami, nomndeni wami, kanye nabazali bami.

Ngokwazi kwami lokho kuyahluka nenkampani le osuka uyisebenzela ukuthi ikwazi unikezela inkokhelo eyengeziwe, ngoba amanye kusuka ukuthi bakunika nje okwenzuzo ze-UIF. Kodwa abanakho lokhu kokuthi bakhone ukuyengenzela inkokhelo yakho.

Mangisaxoxisana nomenzeli wonshwalensi womngcwabo ukuthi ngingambuza ukuthi, kukhululwa kanjani okweyimali uma umuntu esefaka isicelo sokuthi ufuna ukungcwaba lokhu welungu lomndeni?

Ngolwazi lami angizizwa kahle ngenzalo ekumele ngiyikhokhe uma ngiboleka imali kumashonisa ngoba inzalo yakhona inamakheli aphezulu kakhulu, ngoba nabo omashonisa abakuqabangeli uma bekule shishini leli labo lokubolekisana ngemali. Ngalokho angizizwa kahle neze.

Lokho ngingakucabanga ukuze ngibe ney'nhlelo eziningi zokuboleka imali kanjalo kuba lula ukuthi wazi ukuthi uqala kuphi, noma ungafinyelela kubani ukuthi imali uze uyiboleke ngokushesha.

Ya, sona sikhona isidingo sokuba ne-akhawunti yasebhange ngoba kuba lula ukuthi izihlobo kanye nabanye abantu, bakhone ukwenza imali ifinyelele kuwe ngaphandle kokuthi bakulethe kuyimali ephathekayo. Kepha kungaba yimali yokuthi bayikuthumele yona ngalokhu kwi-akhawunti yasebhange.

Ngibona kungasi wumcondo omuhle wokuthi uhambe uyoboleka ngemali yokuthi ukhokhele umshado wakho, ngoba umshado yinto eyenzeka ngalolo suku lokho, kepha siyazi ukuthi into eletha injabulo empilweni yakho yonke. Ngalokho ngibona kunganasidingo sokuthi ungahamba uze ubolekise imali, ongakwenza ukuthi uyibeke ize ifinyelele kule mali le ofuna ifinyelele kuyo kuze ukwazi ukuba nomshado wamaphupho akho.

Inzuzo yokuba nomshwalensi wemoto mayelana nezingozi yilezi.

Abanikazi bamapholisi angeke bathinteke ngokufana umehluko kungaba ukuthi ungaba mkhulu futhi ngokuthi amakhampani womshwalense asebenza ngezinci zokufaka. Kodwa aye ahluke lapho nalapho or ngisho ukuthi like amakhampani wezomshwalensi wezimoto unalezi nto lezi ezilandelayo.

Inkampani yezosizo lwezempilo ingasisekela futhi isinike isiqinisekiso ngalokhu okulandelayo.